Nnyaa, ga ke nagane gore matlo otlhe a a phatlhaletseng a lekanetse batho ba ba nang le bogole gonne bontsi a matlo a re tlhakanang le one a a boithusetso ke a a rileng.

Ke nagana gore seo se ka siamisiwa ke fa masepala o ka dira thata le ka natla go siamisa thekenoloji ya rona gore go tle di-ambulance di kgone go fitlhelela GPS le aterese tsa baagi ka bonako.

Mekgwa ya setso e ka akaretsa go le thata mo go fodiseng ditlhabi mmogo le malwetse a a rileng mo mmeleng gobane ditlhare tsa setso ke tsona tse di dirang ebile di na le maatla mo mmeleng ya motho.

Batho ba ba nang le bogole ba na le ditlhokego tse di kgethegileng. Ba na le ditlhokego tse di kgethegileng gobane ga ba kgone go fitlhelela se ba batlang go se fitlhelela ka nako e maleba kgotsa ka nako e tlebe ba batla thuso ka yona. Nako ya bona e metegile, nako ya bona e lekane, tshwanetse ba dire se se lekaneng ka nako eo.

Melemo e rekisiwa ka go ntlha ya gore ikonomi e tshwanetse go ka tokafala, ikonomi e tshwanetse go ka ba le maatla. Melemo e rekisiwa ka ntlha ya go tokafatsa ikonomi gore batho re tle re dirise madi gore lefatshe le ga rena le tle le be le maatla, ka dintlheng kgotsa nka re mo ditheong tsa ikonomi.

Kgethololo e bogolofadi ba e kry-ang mo setšhabeng ke ge bogolofadi ba sa kgone go ka ikemela, ba sa kgone go dira dilo tsela le tsela mo setšhabeng. Ka sekai, nka re gongwe bana ba tshameka bolo, o kry-a mogolofadi a dutse mo go wheelchair-eng a palela ke go raga kgwele ya dinao. Bana bangwe ba bona e kete yo mongwe o a nang le bogolofadi e ke teng ke morwalo, fa a sa kgone go ka itirela, fa a phela a lomeletsa fa a batla dingwe fela fa a lomeletsa fa a tlhoka sengwe. So mme ba bangwe ba bona ikete ke bana ba bangwe ba bogolofadi ke merwalo.

Go le gantsi bagodi ga ba nwe ditlhare tsa bona ka tshwanelo. Ka nako tse dingwe ba ka nwa selekano se se kwa godimo, se se kwa tlase, ka ntlha ya fa ba lebetse ba sa utlwa mmoki sentle fa a mokaedi a gore ditlhare tseno di nowa jang. O akanya gore bothata jo bo ka rarabololwa jang, gone ditlamorago e ka nna dife fa ba sa nwe ditlhare tsa bona ka tshwanelo.

Ke tsela efe e motho a ka lemogang fa a na le kgatelelo e kwa godimo ya madi a bonako. Kalafi le go fetola tsela e motho a tshelang ka yona di ka dirisiwa jang go laola kgatelelo eno e ko godimo ya madi. a ka tokafatsa malwetse a gage ka ga a ka ya bookelong, a tsaya melemo e e tshwanetseng madi kgotsa pressure-ra ya monagano.

O ka rata go ka direla tsa ditirelo tsa tshoganyetso mo lefapheng la pholo? Fa o ne o ka fiwa tšhono ya go ka nna modiri wa tsa tshoganyetso ke eng se ne o ka se dira botoka se o bonang se tlhaela ga jaana? Ke ne ke ka lokisa ditsela, ka dira, ka aga mafapha a a itekanetseng bogolofadi gore ba tle ba ithutele mo go ona.

Motho yo o nang le bogole a ka lebana le dikgwetlho dife fa a tshwanetse go ya kwa dipetlele kgotsa kwa mafelong a mangwe a a botlhokwa? O akanya gore mathata ano a rarabolola jang? Mathata ano a ka rarabololwa ka ga masepala o ka tshwara thipa ka fo bogaleng wa direla bogolofadi transport-o e e maleba kgotsa wa ba thusa ka dinamelwa tse di ka ba thusang ga ba ya bookelong.

Ditlamorago tsa go nwa melemo ya maitirelo e ke dife? O akanya gore ke ka ntlha ya eng fa batho ba dira melemo e e seng yona? Ke ntlha ya gore batho ba leka go itshidisa, batho ba dira melemo e e seng yona ka ntlha ya ba se na sa go isa ganong. So ba bona monyetla wa go dira madi ya ka pejana ka go dira melemo e e seng yona gore ba tle ba itshedise.

Go tlhatlhoba, go dira tlhatlhobo ya pholo ka metlha ga banna go ka thusa thata go thibela malwetse a a rileng jaaka kankere le a mangwe a a baliwang. Goreng ke re jalo ke gore bontsi ba banna ga ba rate go tlhatlhoba ebile ga ba rate go ka itse ka ga malwetse a a rileng a a leng mo mmeleng. So go ka diriwa ke tlhatlhobo ya pholo ka metlha go ka thusa le go ruta banna go ka itlhokomela le go dira gore setšhaba se nne matlho mane mo dilong le malwetse a mangwe a a rileng.

Bolwetsi jwa sukiri bo ka lemogiwa ka ge go ka thoma go tlhatlhobiwa ka metlha ra lesa mokgwa wa rena wa gore motho o tlhatlhoba ka nako e yena a batlang go tlhatlhoba ka yona. Ge go ka thomiwa go tlhatlhobiwa ka metlha ke ka moo re ka thomang go itemogela malwetse, ra lemoga malwetse a sukiri mo mothong. Gape bolwetse jo bo ka okafadiwa ka ge motho a ka neiwa melemo e e siameng e lebaganeng le bolwetse bo ebile motho a itsisiwe, a rutiwa, a fatlhololiwa ka dijo tse a tshwanetseng go di ja gore a gafole go ja matswai a mantšhi le dijo tse di na leng sepaese.